Abanye abantu bawela emikhiqizweni yezempilo engelona iqiniso ngenxa, one, ukukhangisa okudukisayo nezimangalo ezingamanga. Two, ukuntula ulwazi lwezimpilo kanye nokucabanga okujulile. Three, ukuphelelwa yithemba lokuthola usizo olusheshayo noma ukwelapha okuyisimangaliso. Four, thembela ekuvumelaneni kosaziwayo noma ebufakazini. Five, ukufinyelela okulinganiselwe olwazini lwezempilo oluthembekile. Six, ukukhanga kwemizwelo kanye nokuxhaphaza ngokwengqondo.

Ukuqeqesha nokuqasha abasebenzi bezempilo basemaphandleni, one, nikeza izinxephezelo, open bracket, imifundaze ukuxolelwa kwemalimboleko, close bracket. Two, ukuhlinzeka ngoqeqesho oluqondene nezindawo zasemakhaya. Three, ukubambisana nezinhlangano zendawo. Four, ukuqalisa izinhlelo zokuqasha. Five, sebenzisa ubuchwepheshe, open bracket, ukuqeqeshwa okubonakalayo, close bracket.

Imithi elwa nesifo sofuba umugqa wokuqala, one, i-Isoniazid. Two, i-Rifampicin. Three, i-Ethambutol. Four, i-Pyrazinamide. Umugqa wesibili, one, ama-Aminoglycosides. Two, . Three, Thioamides. Basebenza ngokuvimbela, one, ukwakhiwa kodonga lwama-cell-i. Two, ama-protein synthesis. Three, ukuphindaphinda kwe-DNA. Four, amafutha acid synthesis.

Imithi yesintu ingasebenza one, izimo ezithambile njengomkhuhlane. Number two, izimo ezingamahlalakhona, njengesifo samathambo nesifo sikashukela. Three, impilo yengqondo, njengokukhathazeka kanye nengcindezi. Kusebenza uma ukufinyelela ekunakekelweni kwezempilo yesimanje kunqunyelwe. Two, ukuthandwa kwamasiko okanye komuntu siqu kuyahambisana. Three, izimo ezithambile azidingi imithi.

Imiphakathi ingakhuthaza abesilisa ngokuthi baseke abalingani babo ekusebenziseni ukuvimba inzalo ngokuba, one, ukubafundisa. Two, ukubafaka ekuhleleni umndeni. Three, ukubhekana nezinkambiso zobulili. Four, ukuhlinzeka ngezinsizakalo zezempilo ezilungele amadoda.

Abasebenzi bezempilo bomphakathi bangakwazi ukufundisa ngezindlela zokuvimbela inzalo, ukunikeza ngokudluliselwa ezinsizeni, ukusabalalisa izinto zokuvimbela inzalo, ukunikeza ukusekela nokunakekelwa kokulandelela.

Ukuntuleka kwezemfundo yocansi ezindaweni zasemakhaya kuholela kulokhu, ukungaqapheleli izindlela zokuvimbela inzalo, ukwanda kokukhulelwa kwentsha, ukufinyelela okulinganiselwe ekunakekelweni kwezempilo kokuzala, ingozi ephezulu yezinkinga zempilo.

Izimpawu ze-COVID-19, iminene, imfiva, ukukhwehlela, ukukhathala, ubunzima, i-pneumonia, ukwehluleka ukuphefumula, ukwehluleka kwezitho. Ihluka kwezinye izifo ngokuphefumula ngokuthi ukudluliswa okuphezulu, ukuthuthuka okusheshayo ekuguleni okukhulu, inhlanganisela eyingqayizivele yezimpawu, isibonelo ukulahlekelwa ukunambitheka okanye iphunga.

Izinto engathanda ukuthi abantu bezazi ngemishanguzo yengculazi, one, ukwelashwa kwezidambisigciwane, okuyi-ART, kulawula izimpawu. i-ART icindezela inani legciwane egazini. Ukwelashwa kunesikhathi kuvimbela izinkinga, ukubambelela kubalulekile. I-HIV iyalawuleka ngokwelashwa okufanele.

Ukulwa nokumaketha kwe-detox edukisayo. Ngingagada izikhangiso okanye amalebuli, ukukhipha izexwayiso, okanye inhlawulo. Udinga ubufakazi besayensi, ufundisa abathengi, ukusebenzisana nochwepheshe.

Abesifazane basemaphandleni babhekana nalezi zinselelo, one, ibanga eliya ezikhungweni zezempilo. Two, izindleko zokuhamba. Three, izikhathi ezinde zokulinda. Four, ukutholakala komhlinzeki wezimpilo okulinganiselwe. Five, ukuntula ulwazi kanye nemfundo mayelana nezinketho zokuvimbela inzalo. Six, izithiyo zamasiko nezenhlalo. Seven, ukufinyelela okulinganiselwe ezintweni zokuvimbela inzalo ezithengekayo.

Abantu abathatha ama-ARV, bengabhekana nalokhu, ukucwaswa emphakathini, imiphumela emibi yemithi, izinselele zokubambelela, imithwalo yemali, izinkinga ezingokomzwelo.

Abahlinzeki bezempilo bangakwazi ukufundisa ngezindlela ezahlukahlukene zokuvimbela inzalo. Ukuxoxa ngezinzuzo kanye nezingozi zendlela ngayinye. Ukubhekana nokukhathazeka kanye nemibono eyiphutha. Ukuhlonipha amasiko nezimiso zomuntu siqu. Unikeza ngokwelulekwa ngokungachemi futhi ngaphandle kokwahlulela. Ukubandakanya ozakwethu noma amalungu omndeni, uma uthanda.

Ukuhlanganisa imithi yesintu nemithi yesimanje kunganikeza izinzuzo ezifana nalezi, one, imiphumela yokwelashwa ethuthukisiwe. Two, ukwaneliseka kwesiguli okuthuthukisiwe. Three, ukufinyeleleka okwengeziwe ekunakekelweni kwezimpilo. Four, ukulondolozwa kwamabhubhu amasiko. Five, indlela ephelele empilweni. Six, ukutholakala okungenzeka kokwelashwa okusha. Nokho kubalulekile ukuqinisekisa ukuhlanganiswa okuphephile ngaphansi kokuqondisa kwezokwelapha.